Umhlabathi indawo ebaluleke kakhulu ukuthi uyiqaphe uma ufuna ukutshala, ngoba kumele ukuthi uyibheke indawo ozotshala kuyona. Ungavele nje uthi hhayi, ngifuna ukuyotshala lapha, utshale nje laphaya ungayibhekanga inhlabathi ukuthi injani, isesimeni esifanele yini ukuthi ungatshala into ikhule futhi. Kumele ubheke indawo ekahle ezokwazi ukuthi into ozoy'tshala iqhakaze kahle njengokufisa kwakho.

Ukuze uthuthukise impilo yomhlabathi, ezinye zezinto ongazenza ukuthi uhambe uye kubantu, abalimi abadala asebenolwazi neminyaka beyenza le nto le, asebenolwazi olwanele ukuthi impilo yomhlabathi ithuthukiswa kanjani. Bazokunika amathiphu asebenzayo.

Izinambuzane engake ngahlangana nazo ngiwumlimi izimpukane. Zadlala indima enkulu eceleni izitshalo zami ezingutamatisi. Ukulawula lezi zinambuzane kuhlanganisa izindlela eziningi ezinjengama-fumigations namakhambi asekhaya.

Into engenziwa ukuze kwakheke iy'nguquko enobulungiswa kubanikazi bomhlaba, abadala nabasha, ukuthi uhulumeni avule amathuba omsebenzi, avule amabhizinisi. Amakhampani azokwazi ukuthi aqashe la bantu laba abangasebenzi. Isibalo sabantu abangasebenzi, ngaleyo ndlela sizokwehla. Abantu bakwazi ukuthi bondle imindeni yabo.

Yebo, ngake ngaba sekushiseni okwedlulele. Eyi, kukwenza uzizwe ukhathele, ucobeke, ungakwazi noku-concentrate eklasini, ungakwazi noku-focus, ungakwazi nje ukugxila eklasini, cause liyashisa ilanga. Awukwazi ukucabangisisa kahle ama-answer, izimpendulo, ozozinika uthisha. Ezinye iy'ngane zigcina seziquleka ngenxa yokushisa kakhulu kwelanga. Kunomthelela omumbi kakhulu.

Isizathu esingangenza ukuthi ngidlulisele ingubo yami yovolo ezizukulwaneni ezizayo ukuthi iyigugu kimi, kepha ngifuna iqhubeke, bayimbathe abazayo ngaphambi kwami.

Ukuthumela umlayezo esizukulwaneni ezizayo ukuthi kumele zisebenze kanzima ukuze zithole impilo enhle futhi emnandi, lapho zingayoswela khona lutho. Kumele zikusebenzele kanzima lokho. Akumane nje kuqathake esihlahleni, njenge-aphula eliwayo.

Izindlela engingazisebenzisa ukuze ngihlole izidingo zokupakisha zezinkampani kanye nemigomo ukuthi ngifake amakhamera kuzo zonke izinkampani ekudingeka zona ngihlole kuzo.

Mphakathi le nto izosiza kakhulu ukuthi izilimi zethu zisheshe zikhule futhi zikhule zinomsoco olingene. Ngoba awuzodinga ukuthi ulibane uthathe amanzi, uhambe uyochelela njalo. Vele zikhulele emanzini vele izitshalo, okwakho nje ukuthi uzi-check njalo ukuthi zisa-right yini. Kuphela nje.

Ngokwazi kwami, izitshalo ezifanele kangcono izifunda ezinamanzi alinganiselwe utamatisi izipinashi, u-anyanyisi. Izona nje izitshalo engibona ukuthi zifanele zifunda ezinamanzi alinganiselwe lezo, kanye namakhabishi-ke.

Ngake ngahlangana ngake ngahlangabezana nezinambuzane eziyingozi kakhulu, okubalwa izimpukane, izintuthane zonke nje lezi zinambuzane lezi eziyingozi. Ukuze nje uzigweme, kumele nje uhlale uziqaphile izitshalo zakho ngaso sonke isikhathi. Usebenzise namakhambi asekhaya ukuthi uzigcinele le kude. Zingasondela nanokusondela nje la ezitshalweni zakho ngoba zizomosha. Hhayi kancane futhi, kakhulu.

Izinzuzo ezizozuzeka ngokusebenzisa i-hydroponics ukwandisa ukutholakala kokudla ezindaweni zasedolobheni ukuthi i-hydrophonics izoshesha ikhuphule izitshalo zisheshe zikhule, zisheshe zibe sesimeni sokuthi sezingadliwa, rather than ukuthi usebenzise i-old fashion, way, yabo.

Ukulawula izimbuzane kwindawo yakho yokulima ukuthi mhlampe njalo nje, kabili ngesonto, ufuthe nje ngala ma-chemicals akhona ukuthi ihlale indawo yakho yokulima ihlale i-fresh. Ihlale nje isesimeni esikahle ukuthi izitshalo zakho zikwazi ukuthi zikhule kahle ngaphandle kokuphazanyiswa izinambuzane lezi eziyingozi.

Imizwa yami ingayimbi kakhulu. Ngingaba nje nemizwa ephansi ukuthi hhawu, ngenxa yokulahlekelwa inkomo efayo.

UMandla ozozuza ukushesha kokukhula kwezitshalo zakhe, nokuthi izitshalo zakhe sezizoba nomsoco omningi kunale ndlela le kade etshala ngayo le kamanyolo.